Ku ku va na ni ni mindhavuko yo hambanahambana swi vula leswaku vanhu va huma eka matiko, rixaka, tindzimi, ni ni ndhavuko lowu hambaneke, naswona hinkwavo va hanya swin'we eka ndhawu yin'we. Leswi swi kombisa leswaku vanhu va na mikhuva, minhlangano, swivulavuri, tindlela ta vutomi, ni ripfumelo leswi nga faniki kambe swi nga hanya hi ku twanana, ku hloniphana, ni ku dyondzana. Ku hambana ka mindhavuko swi endla leswaku ku va ni vunene byo hlaya byo katsa ku va ni ni ni mavonelo lama hambaneke, ku aka vumundzuku lebyi antswaka byo tiyisa ntwanano exikarhi ka vanhu va matiko hinkwawo.

Loko ndzi dyondzisa munhu wo huma eka ndhavuko lowun'wana ndlela yo lunghiselela xigugu, ndzi ta sungula hi ku n'wi hlamusela leswaku xigugu i dyambu ra Vatsonga leri endliwaka hi vukheta lebyi ni byintsongo, ni tinhlampfi, tinyawa, kumbe swakudya swo oma, leswi tlhelaka swi vumbiwa hi marhanga, timanga, kumbe tinsinyani. Endlelo leri leri sungula hi ku hlantswa vukheta leswaku byi basa kutani byi bohiwa hi xin'wani xo oma, tanihi xinkwa xa mabyanyi ndzo kumbe marhanga. Loko byi nga byi nga lava timanga, timanga ti swekiwa ku kondza ti hi ndlela yo fana ni . Tihlampfi leti omisiwaka ti tlhaveriwa endzeni ka kutani hinkwaswo swi phutseriwa.

Loko mfumo wu wu ehleketa ku yirisa maendlelo ya ku yimba ka vafana hi ndhavuko kumbe ku ya entshaveni, minjhekanjhekisano leyi ndzi nga yi nyikelaka yi ta katsa mavonelo ya matlhelo mambirhi. Loko ndzi seketela xiboho ndzi nga vula leswaku swi endliwa hi xikongomelo xo sirhelela vutomi bya vafana, hikuva ku kumekile vumbhoni bya leswaku va munyiki va va dyondzo ya ndhavuko van'wani va dlaya kumbe va va vavisa vana, kumbe ku endla swilo leswi vulawuri bya rihanyo. Mfumo wu lava ku lawula ku biha loku endlaka leswaku ndhavuko wu hundzuka khombo. Kambe loko ndzi kaneta xiboho ndzi ta vula leswaku ku yimba ka vafana i xiphemu xa ndzhaka ya rixaka, ku hlonipha, ku titwa ku va kurile.

Ndzi ndzi pfumela leswaku swakudya swa le vupeladyambu swi onhe rihanyo ra hina, loko swi pimanisiwa na swakudya swa ndhavuko. Swakudya swa le vupeladyambu swo tanihi humburger, swiphetwana ni ni leswi nga ni ntswalelo yo tala swi tala ku va ni mafurha yo tala ni swidzidziharisi leswi endlaka leswaku munhu a va ni khombo ra ku kula ngopfu ni mavabyi ya timbilu. Swakudya swa ndhavuko leswi hlanganisiweke hi ndlela ya ntumbuluko swo tani hi vukheta, marhanga, tinyawa, mavele ni timanga, swi tala ku va ni ntikelo wa ntumbuluko ni ni na na vitamin, leswi swi pfuna .

Hi ku vona ka mina vantshwa va nga pfuneta ngopfu ku hlayisa ndhavuko wa Xitsonga hi ku dyondza, ku tirhisa, ni ku kombisa ku tinyungubyisa hi wona. Leswi va nga swi endla hi ku vulavula Xitsonga minkarhi hinkwayo, ku dyondza mavito ya swilo, tinhlamuselo, ni mintsheketo ya khale. Va nga tlhela va ambala swiambalo swa ndhavuko, va tlanga mitlangu ya ndhavuko, va dya swakudya swa Xitsonga, ni ku yingisela ni ku tirha ni ku tirha timhaka ya vuyimbeleri bya ndhavuko. Vantshwa va tlhela va nga tirhisi thekinoloji ku kombisa ndhavuko wa vona, tanihi ku avela mavonelo ya ndhavuko eka mitirho ya le ka inthanete, ku hlamusela swin'wana eka swa Xitsonga eka TikTok YouTube kumbe.

Hi ku ya hi ndhavuko mintirho ya vavasati endyangwini a yi katsakanyi swilo swo tala leswi fambelanaka ni ku hlayisa muti, ku khathalela vana, ku sweka, ku hlantswa, ku basisa, ku hlayisa rifuwo ra ndyangu, ni ku dyondzisa vana hi mikhwa ya kahle. Vavasati a va tekiwa tanihi nhloko ya muti eka timhaka ta le kaya, va endla leswaku muti wu tshama wu rhurhumela naswona wu sirhelelekile. A va ri ni vutihlamuleri byo sungula eka ku hlayisa ku hambana ni ku twanana exikarhi ka swirho swa ndyangu, ni ku tshama va pfuna nuna hi swiyimo swa ndyangu. Hambiswiritano, namuntlha swilo swi cincile naswona mitirho ya le kaya se yi hikuva vavasati na vavanuna se va tirha swin'we ku endla leswaku ndyangu wu kula hi ku twanana ku pfunana hi .

Loko u hlawula ndhawu leyi u nga ta yi endzela eka nkhuvo wa wena wa vukati, ku na swilo swa nkoka leswi u faneleke u swi tekela enhlokweni. Xo sungula ntshovelo wa mali. U fanele ku hlawula ndhawu leyi yi ringanaka ni mali leyi mi nga na yona leswaku mi nga hundzi mi nga hundzi mali ya matshalatshala. Xa vumbirhi vukona bya ndhawu, endzhaku ka ku hlawula u fanele ku ku ku kambisisa leswaku ndhawu yi yi fikeleleka kahle eka hinkwavo lava rhambiweke ngopfungopfu lava humaka ekule. Xa vunharhu nhlayiso ni vuhlayiseki bya ndhawu. U fanele ku tiyisisa leswaku ndhawu yi sirhelelekile, yi ni switirhisiwa leswi lavekaka naswona a yi na swiphiqo leswi nga onhaka nkhuvo.

Ina rirhandzu na ntwanano swi nga va kona eka muganga lowu ku nga tshama vanhu va tindzimi to hambanahambana. Hikuva ku rhandza ni ku twana swi hundzula mimpfuno ya vanhu hikuva swi hi byela leswaku a hi fani ntsena ni tindzimi na na ntsheketo, kambe hi vanhu va ku hanyeka na ni ku na ku tshembana. Rirhandzu ri ri tirhisa ku twisisana, ku amukela, ku hambana, ni ku kombisa xichavo naswona ntwanano wu kombisa ku tirhisana, ku hlanganyela, ni ku humelela swin'we. Loko vanhu va tshama emugangeni lowu, ku na nkarhi wo tirhisa hisa tindzimi to hambana kambe va tlhela va kuma ndlela yo tirhisa vutivi hi ku tshembana ni ku twisisa twisisa ku tlula swiphiqo swa tindzimi.

Loko n'wana a ha ku velekiwa ematshan'wini ya ku hanya ntsena, swi tala ku ve ni mimphahlo ni swikhongelo leswi endliwaka ekaya ka n'wina. Xikongomelo xa mimphahlo ni swikhongelo swi huma eka ku pfuna ku khathalela rifuwo ra n'wana ni ku tiyisisa leswaku a hanya vutomi byo antswa, ku sirhelela n'wana eka swilo leswi nga ta vanga xihoxo kumbe ku vava. Naswona ku katsa ku komba ku khensa ni ku komba rirhandzu ni ku khatala ka ndyangu ni vanghana. Leswi swi endla leswaku ku va ni ntsako, ku twanana, ni ku hlayisana eka ndyangu ni vanhu lava va vuyerisaka n'wana hi nkarhi wa wa wa swona leswi humaka eku velekeni. Loko mimphahlo kumbe swikhongelo swi endliwa sweswo swi nga ha vangiwa hi ku pfumaleka ka nkarhi.

Vito ra n'wina malume wa mina i , vito leri i ra xiVenda naswona ri vula mutirhi, kumbe munhu loyi a tirhisaka matimba. Ndzi hlawule vito leri hikuva ri komba matimba ni ku rhandza ku endla ntirho hi mbilu hinkwayo. Ndzi ndzi lava leswaku n'wana wa malume a kula a va loyi a tshembekaka, a tirha hi ku hi ku naswona a pfuna ndyangu ni vanghana va yena. Vito leri ri tlhela ri kombisa leswaku vutomi byi fanele byi tirha hi kurhula ni ku endla hinkwaswo hi ku rhandza ni ku tinyiketela. Leswi swi hlamusela ntshembo wa leswaku n'wana wa malume a ta va ni vutomi byo antswa ni ku rhandza ntirho lowu nga humaka eka yena.

Bibele yi Bibele yi endla ntirho wa nkoka swinene eku kongomiseni ka vutomi bya vanhu emugangeni wa ka hina. Hikwalaho ka leswi yi vulavulaka ntiyiso, ku nyika vuxokoxoko bya ndlela yo hanya hi ku tshembeka, ku hlamusela ndlela yo hlamusela mintlhontlho ni ku nyika ripfumelo ni ku tshembeka eka Xikwembu. Yi dyondzisa swilo swilo swo karhi leswi endlaka leswaku vanhu va kota ku lawula swilo swa vona, va pfuna ku twisisa, ku hambana exikarhi ka le swinene ni leswo biha. Naswona yi byela leswaku ku tshama ku ri ni ripfumelo ni ku rhandza ku pfuna van'wana, swi nga endla vutomi byi tshama byi ri lebyi fanaka ni ku tshama u ri karhi u hanya hi kurhula ni ku tsaka. Leswi swi pfuna vanhu va muganga ku va ni xikongomelo.

Vanhu va le madorobeni va hlangana na swiphiqo swo tala eka matshamelo, leswi katsiweke ku tshikeleriwa hi ntumbuluko wa ni ku tlula ka vanhu hi le matshan'wini ya switirhisiwa. Swi katsa ku tshikeleriwa ka mindhavuko leyi ringanaka ni swilo swa tiko, ku pfuxeta ka mindhavuko ya vumunhu, ni ku lahleka ka swa ntumbuluko ku fana ni vanhu va le ndhawini leyinene. Ku tlhela ku va ni swiphiqo swa swiphiqo swa ku lahleka ka ntirho, ku lahleka ka tindhawu to tshama, ku karhalaleka ni ku vonakala ka swilo swa nkoka tanihi mati ni nhlayo ya swakudya. Leswi swi endla leswaku ku va ni ku ka ku nga ha vi na kurhula.

Ndzi ndzi ta tlangela tiholideyi ta n'wana wa mina wa vubudhasm, hikuva ku tlangela tiholideyi ta munhu swi kombisa ku xixima ni ku amukela ripfumelo ni swikongomelo swa yena. Ku tlhela ku pfuna ku tiyisa vuxaka lebyi nga exikarhi exikarhi ka mina na n'wana wa mina. Loko ndzi nga tlangeli tiholideyi ta yena swi nga kombisa ku ka ndzi nga xiximi ni ku ka ndzi nga amukeli ndlela leyi a hlawuleke ku tirhisana na yona, naswona sweswo swi nga khumba vuxaka bya mina. Hambiswiritano ndzi tshama ndzi tshembekile eka ripfumelo ra mina, kambe ku tlangela tiholideyi ta n'wana swi pfuna ku kombisa ku rhandza ni ku twanana exikarhi ka ndyangu. Lexi humelelaka ku ku rhumela ni ku tirhisana kahle etindhawini to hambanahambana ta ripfumelo.

Ntirho wa vavasati emindyangwini i wa nkoka swinene hikuva va tshemberiwa ku hlayisa ni ku tiyisa rihanyo, ku khatalela vana ni ku ni ni vanhu hinkwavo ku ku pfuna eka swilo swa siku ni siku swa le kaya, ni ku tiyisela leswaku ndzilo wa ndyangu wu tshama wu ri ni kurhula ni ku tinyiketela. Vavasati va tirha tanihi va ikhonomi bya le kaya, va hlela swakudya va lunghisa tindhawu ta le kaya naswona va hlayisa vuxaka lebyi tiyeke exikarhi ka vanghana ni nhlangano wa ndyangu. Hi ku komisa ntirho wa vavasati a wu kongomeleriwi ntsena eka ku langutela vanhu kambe wu katsa ku tshama wu ri ni xiphemu eka mintirho hinkwayo ya le ndyangu.

Holideyi leyi ndzi yi tsakelaka ngopfu ya vanhu va ripfumelo ro karhi i Khisimusi, hikuva i nkarhi wa ku hlangana ka vanghana, ndhawu ni ku hanya hi ntsako, na ku tshembeka. Khisimusi yi kombisa mbilu yo rhula ku rhandza ni ku pfuna van'wana naswona yi nyika nkarhi wo anakanya hi vutomi ku khensa ni ku tsaka hi swiyimo leswi rhandzekaka. Ndzi rhandza khisimusi hikuva yi sungula leswaku vanhu va va ni xivindzi xa ku rhandza hi ku tshembeka ni ku humelela tanihi ndyangu ni ku tshembana eka vumunhu. Leswi swi endla swi endla leswaku ndzi tsaka ndzi va ni ntsako wo karhi lowu nga riki wa mali leswaku ku pfuna ku tsundzuka leswi swa i swa nkoka swinene evuton'wini.

Loko munhu a loyi a khuvuriwaka a nwela ematini enambyeni leswi i u faneleke ku swi endla i ku hatlisa i ku khoma kurhula kutani u tirhisa tindlela to ponisa vutomi. U nga chavi kumbe ku phaphata hikuva sweswo swi nga endla nchumu wu tika, ku vitana vitana vanhu lava nga kusuhi ku pfuna ngopfungopfu mufundhisi kumbe vanhu lava nga na ntokoto wa ku ponisa vanhu ematini. Yisa nchumu wo n'wayitela swi nga va xigwavila, nhonga kumbe hembe leswaku munhu a ta kota ku khoma swona. U nga ngheni ematini loko u nga ri na ntokoto wa ku tola munhu loyi a nwelaka, loko u ri na ntokoto wa ku ponisa hi mati nghena hi vukheta u ya n'wi pfuna u fanele ku tshama endzhaku ka yena u n'wi kokela hi le ndzhaku.

Tinsimu ta kereke ti na nkoka swinene eku hanyeni hikuva ti pfuna ku kombisa ku khensa ku ku dzunisa Xikwembu, naswona ti tiyisa moya loko munhu a langutana na swiphiqo, ti humesa mbilu ya munhu ti n'wi pfuna ku khoma kurhula, ku tshembela eka Xikwembu. Naswona ti khutaza loko ku ri ni ku vava, ku karhateka kumbe gome. Tinsimu ta kereke ti tlhela ti tisa vun'we exikarhi ka eka va kereke loko va yimbelela swin'we, ti aka ntirhisano, rirhandzu ni ku tshembana leswi swi endla leswaku tinsimu ti va xiphemu xa nkoka eka vutomi bya bya bya moya bya Mukreste.

Vavanuna va le ngomeni kumbe matlala va tala ku dya swakudya swa ntumbuluko leswi tlhelaka swi fambisana na ndhavuko wa vona tani hi swipati, nyama ya nguluve ya kumbe ya khuwa, ti tin'hwembe, vuswa, tinyawa, tindluwa na mihandzu yo tani hi hi makhatani ni maapula. Swakudya leswi swi lulamisiwa ngopfu hi vavasati hikuva hi vona va nga na vutihlamuleri bya ku sweka emindyangwini. Vavasati va tirhisa tindlela ta ndhavuko ku sweka tanihi ku hisa hi mapulanga kumbe ku bika hi switlhavelo swa ntumbuluko, leswi swi kombisa nkoka wa ndhavuko ni ni vun'we bya ndyangu enkarhini wa swakudya.

Nqambhi leyi ndzi yi rhandzaka i Sjava, ndzi yi rhandza hikwalaho ka ndlela leyi a vulavulaka ha yona hi vutomi bya siku na siku, ku vaviseka, rirhandzu, ku titshemba, ni ku phikelela. Tinsimu ta yena ti tamerile rirhandzu ra ndhavuko naswona ti swi tlhela swi kombisa ntiyiso wa vutomi lebyi vanhu vo tala va langutanaka na byona. Ririmi leri a ri tirhisaka ku hlanganisa Xitsonga, isiZulu, na Xinghezi swi ndzi endla ndzi titwa ndzi ri ekaya, naswona ndzi swi ndzi khutaza ku tshama ndzi tshembekile eka swona hinkwaswo leswi ndzi nga swona.